Dirisa dipolokelo le masimo e le mafelo a bojanala, bolatodi ba ka etela mafelo a temothuo go ithuta ka mekgwa ya temo e e tswelelang, ba itumelela dijo tsa setso le tikologo.

Bolwetse mo dikgomaneng, bolwetse jo bo jaaka bolwetse jwa bo fokotsa botlhaga jwa mašwi le boleng jwa jone. Fa dikgomo di sa alafiwe sentle, mašwi a ka senyega kgotsa a seka a tlhagisiwa gotlhelele.

Go fokotsa tiriso ya metsi rooibos-o ke setlhare se se ikamanyang sentle le maemo a omileng. Se tshwanetse metsi a mannye go feta ditlhare tse dingwe tse di jwalwang, ka jalo go fokotsa kgatelelo mo meepong ya metsi e leng sengwe se se botlhokwa mo mafelong a a nang le metsi a seng mantsi.

Malome ke na le kgopolo e ka go thusang go bona madi ka dikolobe tsa gago tse dintsi go rekisa di-piglet o ka tsadisa dikolobe tse di tona le tse di tsalwang mme o a rekisa di-pig-e tse di seng nnyane fa di fitlhela boleele jwa go tswa mo mmeleng go fitlha dile beke di le six go ya go ya bo eight-e. Di-pig-e di rekisiwa sentle ka ntlha ya batho ba le bantsi ba batlang go simolola ka temo ya dikolobe.

Melemo ya go ikaega ka mesima ya metsi, boipuso mo go fitlheleleng metsi. Basadi balemi le baagi ba ka nna le maatla a go laola ditlhokwa tsa bone tsa metsi ntle le go ikaega ka dipula kgotsa diphitlhelelo tsa puso. Dikgwetlho tsa go ikaega ka mesima ya metsi fa batho ba le bantsi ba epa mosima ba sa e dirise sentle metsi a ka fela kgotsa a fokotsega ka bonako.

Boitshwaro jwa go bolaya diphologolo, boikutlo jwa gore go bolaya diphologolo ga go a siama. Ba bangwe ba dumela gore diphologolo di na le maikutlo botlhokwa mo botshelong le tshwanelo ya go phela.

Seabe sa temothuo ya go ka itshedisa go fepa malapa e thusa ka dijo tse di lemalang mo malapeng a banni, e fokotsa tlhoko ya go reka dijo. Dikgwetlho tsa balemirui ba lebane le tsone, tsebo e kwa tlase go tlhoka thuto ya temo le ditlhabologo tse dintšha di ka ba thusang. Thuso e ba e tlhokang, thulaganyo ya ditlamelo go ba naya peo e tsentsweng maatla, manyalo le ditlamelo.

Go thiba le go laola dipalo-palo population control, go dirisa mekgwa ya thibelo ya go ikatisa mo diphologolong tse di seng beng jaaka dintšwa le dikatse. Batho ba ka itse ka mekgwa ya thuto mo dikolong le mo diphuthegong ka ditlhopha tsa thuto ya tikologo kgotsa diphologolo.

Tiriso ya peo ya setso le dipolokelo tsa peo setso, balemi ba setso ba boloka peo e e nonofileng ya lefelong e e itekanetseng le maemo a tlelaemete a bone. Segompienong mekgwa ya bio-thekenoloji e ka dirisiwa go tlhatlhoba peo ya setso, go bona diphatsa tse di nang le botswerere jo bo kwa godimo mo go itshokeng.

Malwetse a a ka anamang, go dirisiwa le madi le mesifa ya diphologolo go ka tsenya batho mo kotsing ya malwetse a amaneng jaaka kgotsa diseases.

Thobo ya dijalo, makhubu a mogote a oketsa a dira gore mobu o ome ka bofefo mme seo se fokotsa metsi a a tlhokegang ka dijalo go felela ka thobo e e kwa tlase. Ditsela tsa go lwantsha ditlamorago tseno ke go boloka metsi sentle go emisa metsi ka ditanka kgotsa melapo.

Kamano magareng ga go enta le boleng jwa dikuno, go enta ke tsela ya go tlhagisa leruo le le nang le ditshwanelo tse di eletsegang jaaka boitshwaro jo bo bonolo.

Go netefatsa gore diphologolo di nna mo maemong a a siameng go sa ka go sa tlelwe ke lenyora kgotsa le kgotsa go tshwarwa ke bogale.

Nka fitlhela mefuta e mentsi tota jaaka tshoswana, sunflower, mabele, dinawa jalo jalo. Fa nka bo ke na le temothuo, ke ne ke ka dira dilo tsa go tlhopha mmu o o siameng go netefatsa gore dijalo di gola sentle. Ke ne ke dira tlhatlhobo ya mmu go bona kotsi kgotsa khumo ya dikotla tse di tlhokegang mo mmung.

Go tokafatsa tlhagiso ya maungo ditiriso tsa di jaaka drone, GPS le di-sensor-ra di thusa balemi go tlhaloganya maemo a lefatshe, le ditlhare ka nepagalo.

Maungo a tlhabololwa mo mafelong a le mantsi Aforika Borwa mme temothuo ke nngwe ya ditlhopha tse di nang le seabe se segolo mo ikonoming ka go nna le dipolase tse di ruileng maungo. Lefatshe le kgona go dira madi ka thekiso ya one mo lelapeng le kwa mafatsheng a sele.

Wine farming ke temo ya o kgethegileng o bitswang wine grapes, e seng fela mofuta ope wa o jewang jaaka dijo. Wine grapes a ditlholwana tse di nang le sukiri e ntsi e e tlhokegang mo go dira beine, ebile gape ee, ke nngwe ya dijalo tse di jewang.

Se borra sepodisi ba ka se dirang go netefatsa gore diphologolo tsa bone di itekanetse, ke go fa diphologolo dijo tse di siameng, dijo tse di feletseng ka dikotla, di-mineral-e le metsi a a phepa. Di thusa mo go maatlafatseng mebele ya diphologolo le go di sireletsa mo malwetsing.

Ka nako ya tiro, go beela palo ya di ura tsa badiri ba tshwanetseng go di bereka mo bekeng.

Dikgwetlho tse balemirui ba lebaneng le tsonez tlhaelo ya kitso le kweetliso. Balemirui ba le bantsi ga ba mo tsebong kgotsa ka isong ya go dirisa didiriswa tse dišwa. Mekgwa e mešwa ya go dira dilo mo temothuong ke tshegetso ya madi le dithuso go rotloetsa mekgatlho ya kalafi ya madi go thusa balemirui go rata thekenoloji .

Go fepa diruiwa ka mekgwa ya maikaelelo, tsamaiso ya phepo ya boleng, go dirisa dijo tse di nang le dipharologanyo tse di fitlhelelang ditlhokego tse di ruiwang.

Maungo a itsegeng thata mo di-tin-ing ke peach, pear, pineapple jalo le jalo. Utlwalo a lona ke gore fa o tsaya leungo le le tsentsweng mo tin-ing le ka utlwala go le gonnye kgotsa bonolo segolobogolo fa le le mo serup-ong.

Nka ikgolaganya le di-cooperative kgotsa di-agency di ka nthusa ka go rekisa mae ka bongata mo mafelong a a kgakala.

Ba akanyetse mafelo a tlelaemete go tlhaloganya gore sebaka se se mo lefelong la ditlhabololo tsa tlelaemete tse di ntseng jang mo bophirimeng, mo lefelong le le nang le pula e ntsi kgotsa lo lo omileng.

Ke banana, banana ke leungo le le monate le bonolo le ja le humile ka potassium, fibre le vitamins jaaka vitamin C, go feta foo le tlhola ngwaga botlhe mmogo le motlhofo go le tsamaisa le go le boloka.

Go laola le go sekaseka maemo a tsa ikonomi, banka e ka thusa ka go fa dikgwebo tsa balemirui ditšhelete tse di tlhagisitsweng ka maano a a rileng go tsweletsa kgolo ya ikonomi.